Ṱoḓa u pfesesa uri o zwi konisa hani, hone uri ṱuṱuwedzisa hani uri na riṋe ri swike afho hune ene a vha hone. Hone ho itea mini uri a swike hune avha hone ndi zwine ndi nga ṱoḓa u pfesesa u thoma u ṱoḓo ḓivha uri ndi nga ita mini uri ndi kone u bvelela kana ndi kone u thusana na vhaṅwe vhathu vhane na vho vha ya i funa mitambo ine na khou i tamba.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga mannḓa ngauri vhana vhanzhi vha funesa zwa mitambo vha konesa zwone. Asi vhoṱhe vhane vha ḓo uri musi vho fhedza tshikolo vhaya vha guda zwithu vhanzhi vha mboḓi ya u guda zwa mitambo ine ya vha uri vha khou i funesa ndi zwa ndeme uri vhathu vha wane tshikhala tsho sumbedza zwine vha zwi kona musi vha tshikoloni a hu tshena tshiṅwe tshifhinga tshine vhanga zwi sumbedza musi vha siho zwi konadzea musi tshikoloni.

Ita uri vhaswa vha ḓivhe uri vha khou ya gai kha vhutshilo u konḓelela ha zwithu zwine vhavha vha khou ṱangana na zwo u sa ḓidzhenisa kha zwithu zwine vhaḓo fhedzisela matshelo vha tshi vho ḓisola. Ndi ngazwo vhaswa vha tshi tea u fhedzisa tshifhinga musi vha tshi khou tamba vha vhanzhi. U vha na khonani dzine dza ḓo kona uni sumbedza nḓila uri ari zwi itise so dzine adzi nga ḓo ni sumbedza nḓila dzine na ḓo fhedzisela ni khou ḓi dzhenisa ndidini. U sa kona u tandulula thaidzo kana dzine dza vha hone zwi itiswa musi ni tshi khou u ḓifha muhumbulo wa uri ni tambe ni ḓo kona u zwiita nga murahu musi muhumbulo wono thoma wa fhola.

Ya zwi ni ita uri vhathu vha ni dzhiele nṱha vha vhone vhukoni haṋu uri vha kone uni takula musi ni tshi khou ita zwine kana mitambo ine na i konesa ndi zwone zwine zwa ṱuṱula vhathu uri vha kone u fhedza vha tshi khou bvelela. Musi muthu o kona u dzhia position ya u thoma zwi ita uri vhathu vha kone uni ṱhonifha kha zwine na khou ita vha sa ni dzhiele fhasi vhakone uni thusa uri ni kone u bvelela ni tshi ya phanḓa musi ni tshi khou kona vhukoni haṋu.

Vhaswa vhanzhi vha na vhukoni vhanzhi vha hone vho balelwa u bvelela nga nṱhani ha masheleni. Ndi vhona uri tshikolo ndi tshone tshine tsha nga kona u bveledza vhaswa musi vha tshi khou tamba mitambo yavho zwa kona u vha bveledzisa vhakona uya nṱha uri vha kone u bvelela kha zwine vha khou zwikona. Vhaswa vhanzhi ndi vhone vhane vho fhelelwa nga vhukoni ngauri masheleni ambo ḓi bala ho vha husina hune a nga bva hone. Ndi vhona uri kana na muvhuso u dzhenelele vhukati ha vhaswa vha ne vha na vhukoni uri vha kone u bveledza miḽoro yavho.

Vha gudiswa vha tea uri vha tshi fhedza u shumisa zwithu zwi nonga zwine vha vha khou zwi shumisa kha mitambo vha tea u dovha vha zwi tsireledza zwavhuḓi. Hu tea u vha na muthu ane a ḓo vha a khou dzhia hezwo zwithu a zwi vhea zwavhuḓi uri zwi kone u dzula tshifhinga tshilapfu, uri vha kone u tamba ngazwo musi futhi zwi songo dovha zwa ṱahala ngauri zwiḓo ṱahala vha dovha vha balelwa masheleni o zwi renga. Vha tea u vha na muthu ane aḓo vha ṱuṱuwedza uri ni tshi fhedza zwine na khou zwi zwi shumiswa zwine na khou zwi shumisa ni khou tea u zwi vhea zwavhuḓi ani ngo tea u zwi sia zwo to rali.

Zwi itiswa nga vha bebi vha vhana vhane vhari ṅwananga ṋne a thi ṱoḓi a tshi zwiita ndi ṱoḓa a tshi focus kha zwine a khou ita zwino nga zwa tshikolo ngeno vha ḓo wana muthu asina tshenzhemo na zwa tshikolo ana tshenzhemo na zwithu zwine a khou guda zwone zwononga zwa mitambo. Vhabebi vha tea u tendela vhana vha ita zwine vha kona musi tshikhala vhana tsho kana a vha tshena tshikhala uri a ri ḓivhi uri ḽa matshelo huḓo fhedza ho ṱangana mini.

Ndi i funela uri iya kona u tamba bola i tamba zwavhuḓi musi i si khou tamba bola i ya tenda uri arali yo ita mistake i ya tenda uri yo kha ita mistake asi mafhungo ori dzula i khou wina tshifhinga tshoṱhe. Iya tenda zwo khakheaho ya zwi solver ndi ngazwo ndi tshi funa u i tikedza na ngauri i ya kona u ḓi ṱuṱuwedza na khouri muthu musi o khakha wa kona u humbela pfarelo kha muṅwe musi hu tshi khou tambiwa.

Ndi musi ni tshi khou vha sumbedza mutambo une na khou ita uri ni khou swikelela zwifhio nahone ni khou shothelwa nga zwifhio lune vhaḓo kona uni thusa ni ngasi nyange u tsitselwa mutengo fhethu hune ahuna mvelaphaḓa lune vhathu a vha khou zwi vhona uri ni khou shuma zwi takadzaho ndi zwauri ni tea u vha ni khou vha sumbedza zwine na khou ita uri ri ṋne ri khou kona u guma hafha noni ri khou shothelwa nga zwithu zwifhio na zwifhio hune vha ḓo kona uni thusa ngo ni tsitsela mutengo kana ngoni thusa ngo ni itela donation ya zwo uri ni kone u zwi wana.

Ṋne ndi vhona uri muthu u tea u aluwa a tshi ḓivha zwithu zwinzhi u itela uri ḓivhe nga matshelo ḽi ḓo vha ḽo imisa hani. Zwi ṱuṱuwedza uri ṅwana musi hezwi noni hutshi khou lidziwa hayani a dzhenelela zwi ṱuṱuwedza uri fhethu hunzhi uḓo kona uya musi o sedza zwine a ita and then u ḓo dzulela uri sa vhe, muthu hango tea u vha ana tshifhinga a yeṱhe ngauri uḓo vhuya a humbula zwo, zwo ḓi dzhenisa kha zwine aḓo balela ubva so ndi vhona uri hu tea u vha na tshenzhemo ya u tamba na tshenzhemo ya u lidza dzi nyimbo kana zwilidzo uri a kone u zwiḓivha zwoṱhe.

Ndo pembelesa nga maanḓa ngauri zwo vha zwi songo leluwa uri i wine zwo konḓa nga maanḓa nauri na musi i wine mudavhini a zwo ngo leluwa zwo dzhia tshifhinga uri i wine ine tshetsho tshiphunga and ho vha hukale i tshi khou ṱoḓa u tshi wina nda pfa ndo takala nga maanḓa uri i tshi wine na ngauri zwi ḓo ṱuṱuwedza riṋe uri muthu asongo ṱavhanya o laṱa fhulufhelo kha zwine a khou ita. U tea u bveledza, u tea u vhonala kha zwine a khou ita u sumbedza uri u serious nazwo.

Ndi vhona uri nyaluwo ya mitambo Afurika Tshipembe i vho tou ṋaṋa u aluwa nga maanḓesa ngauri vhathu vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha tambese nga maanḓa mitambo ndi ngazwo yo no wana na zwiphuga zwinzhi and zwi ṱuṱuwedza na vhana vha murahu uri na vho vha ṱuṱuwedzee u tamba bola u itela uri na vho vha ḓo kona u tamba bola dza nnḓa kana dza nṱha hune vha ḓo kona u vha vha khou vhona mishumo ine vhavha vha khou ita.

Mitambo ine nda i funesa ndi bola ndi dzula ndi khou i ṱalela mafheloni a vhege iṅwe na iṅwe na musi i tshi khou tamba vhukati ha vhege ndi vha ndi khou i ṱalela ngauri ndi yone ine nda i funesa husina ndavha uri ndi bola ya gai, i nga ḓivha iya maseli a nnḓa kana iya fhano mahayani dzoṱhe ndi dzula ndi khou dzi ṱalela. A thi tou vha na uri ndi dzi ṱalela nga tshifhinga ḓe zwezwi i tshi khou tamba ndi a vha ndi khou dzi ṱalela.

Hai, i vha i songo lugela na luthihi, nga uri ni vha no fokhasesa kana no fhedza tshifhinga khayo, azwi ni fhi tshiṅwe tshifhinga tsho uri ni kone u ita zwiṅwe zwithu. Kana ni kone u vha na mutakalo wavhuḓi, ngo uri tshiṅwe tshifhinga ni vha ni khou vhona ni noṱhe, kana ni vha ni khou ita zwithu ni noṱhe.

ndi mutambo u no nga zwa mavili, mutambo wa bola. Ndi une vhathu nda vhonesa vha tshi khou vhonesa wone nga maanḓa. Ndi wone une vhathu wa vha takadza musi vha tshi khou vhona kha inthanethe, kana vha tshi khou vhona huṅwe na huṅwe hune vha vha vha hone.

Ndo no ḓi wana ndi khou tamba video game, nga maanḓa nda ndi khou tambesa ya bola. I ṱuṱuwedza muthu uri avhe na tshifhinga tshawe, tsho u ḓi takadza kana tsho u ḓi rula. tsha u awela ha muvhili kana u awela ha vhuluvhi. Musi arali o neta kana o humbulesa zwithu zwinzhi, kana huna hune a khou bva hone.

Zwi ita uri ndi vhe na tshifhinga tsha u, uri muhumbulo wanga u vhe u tshi khou awela musi ndi tshi khou tamba video game. Zwa dovha zwa ita uri ni kone uri ni tshi fhedza zwine na khou ita, na tamba u itela u muhumbulo uvha u khou. Nga maanḓa arali ni khou bva fhethu hu nonga zwikoloni, kana mushumoni, kana u vhala ha dzibugu, kana u ita zwiṅwe zwithu. Zwi ita uri muhumbulo waṋu u vhuye tshoṱhe, musi ni tshi khou humbula, kana ni tshi khou tamba game ni tshi khou awedza.

Ndi u dzhena kha Google kana vha dzhena kha Chrome, ndi hune vha ḓo wana hone mitambo vha a setshela u khou ṱoḓa mutambo mufhio, une vha nga kona u u takalela kana u u tamba, musi kha internet. Ndi hone vha nga kona u thusalea hone vha nga ya fhethu hu nonga kha dzi Google na kha dzi Chrome hanefha.

Ndi mitambo wa Euro-truck na , ndi une ndi nga vha ṱuṱuwedza wone, nga uri ahuna zwithu zwine zwa nga ita uri arali ni khou tamba na ṅwana muṱuku zwa ita uri a a sa zwi vhone kana, asa sedze uri hu khou ṱangana mini. Ndi mutambo une wa tambiwa nga muthu muṅwe na muṅwe ri songo sedza miṅwaha uri hu tambiwa kha muthu wa miṅwaha mingafhani. Hu tambiwa nga ṅwana na nga muthu muhulwane.

Ndi vha ndi khou shumisesa laptop, ndi ine ya tamba zwavhuḓi, musi ni tshi khou tamba mitambo yo nonga euro-truck na bola. Nga uri screen tsha hone tshi vha tshi tshihulwane nyana and iya kona uri ni tshi khou tamba ni shumise na dzi joy stick. Phone a i teyi u shumisa zwavhuḓi joy stick, and hu bora uri sa bola ni nga si tambe ni noṱhe kha laptop, zwi nyanga ni vhavhili, ni tshi khou i tamba ni vhavhili.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela ngauri zwi na masiandaitwa a si a vhuḓi, musi muthu o komolela screen ḓuvha ḽoṱhe, kana tshifhinga tshoṱhe. Huna zwine zwa ḓo fhaisala zwi si tsha shuma. Zwithu zwi nonga maṱo, nga uri uvha a so ngo to ḓowela. Naho o ḓowela zwi a vha zwi khou affect nga zwiṱuku nga zwiṱuku hu to vho uri ni nga si zwi vhone. Ni ḓo zwi vhona nga murahu, musi dzi sele kana zwithu zwi si tsha to dzudzanya zwavhuḓi kha muvhili waṋu.

Ndi musi ndi tshi khou tamba mutambo wa Euro Truck, ndi hune nda ndi tshi khou tamba ndi pfa ndo takala nga maanḓa, ngo uri ndi mutambo u ne. Kana ndi game ine nda vha ndi tshi to i funesa u bva kale na kale. Nda tshi takalela na zwo to reila maṱiraka, zwino ndi a zwi takalela musi ndi tshi khou zwi ita kha game.

Mutambo wo no tambesiwa ndi vhuponi ha hashu, hu tambesiwa nga maanḓa bola. Ndi yone ine ya tambesiwa nga maanḓa ngo uri ndi yone mutambo une vhathu vha kona u swikelela, musi vhoṱhe vho ṱangana mudavhini. Ndi one une vha nga kona u tamba wone. Dzinyimbo ndi dzedzi dza musi vhathu vha kereke, ndi dzine vhathu vha vha takalela, kana vha funesa u imba dzone.

Ndi mitambo yo nonga bola, mutambo wo no nga tshikope, mutambo wo no nga ndode, mutambo yo u tamba uḽu, mutambo wo zwa u dzumbama. Ndi mitambo yo ḓalaho, ye nda aluwa ri tshi khou i tamba, ri tshi khou, musi ri tshi khou aluwa. Ndi yone yo itaho uri ri vhe na mivhili miṅwe ya vhuḓi, ngo uri ra tshi dzulela u tamba. Zwa zwi tshi konḓa uri mivhili yashu i fariwe na nga malwadze ngo uri ra ri tshi dzula ri tshi khou ita uri ri vhe ri khou gidima gidima.

Mitambo ya nonga uḽu, mitambo ya ndode, ngo uri murafho wa zwino a u ḓivhi u tamba ndode. A u ḓivhi no u tamba uḽu. Ndi one une wo no fhirelwa nga tshifhinga tsha zwino, na mutambo yo yo u bambela milamboni. Vhaswa vha zwino vha tsha bammbela mulamboni, vha vho to ya dzi phakhani u bambela.